E nngwe mo merogong e e sa itsegeng ke borokoli segolo thata mo go rona batswana, e thusa go neela marapo go nna a itekanetse le go thibela malwetse a marapo. E thibela bolwetse jwa kankere mafura a mantsi mo mmeleng ebile e katisa masole a mmele.

Fa o jala setlhare sa panana go tshwanetse go nna le fa go bulegileng, ka gore setlhare sa teng se golela kwa godimo. Mmu wa gago o tlhoka menontsha gore setlhare se gole se itumetse, netefatsa gore fa o jalang teng ga gona phefo e ntsi. Se fitlhe setlhare sa gago ka moriti kgotsa ka ditlhare tse dingwe, fa se rata letsatsi. Metsi a botlhokwa thata, fa o batla setlhare sa gago gore se gole se ntshe maungo a mantle ee go na go jala ke mmereko mme maungo a teng a monate thata.

Ditamati di atlega mo mafelong a nang le letsatsi le mmu o fetisang metsi sentle. Tlhakantsha mmu ka menontsha, jala di peo kwa teng, o epele karolo ya kuto go rotloetsa kgolo ya metsi. Nosetsa ka metlha o boloke mmu o le bongola, fela o sa tlale metsi. Fana ka tshegetso e tileng jaaka dikotla fa di jalo di ntse di gola, ditamati di siametse go kotula fa di na le mmala o lekanang. Fa di kgomiwa mme di kgaogana bonolo le mofine. Kotula kgapetsa-kgapetsa go thibela maungo a a boduleng go feta selekanyo, go kgaogana kgotsa go bola. Fa o na le ditamati tse di tala kwa bokhutlong jwa paka, o di kgetlha mme di tla butswa mo ntlung.

Rooiboso e ka thusa ka boitekanelo jwa pelo e ka fokotsa kotsi ya kankere. Mme e ka sologela molemo ba ba nang le bolwetsi jwa sukiri, gape ena le dithuto tsa go lwantsha thurugo, mme e ka thusa ka go robala le go fokotsa kgatelelo ya mogopolo.

Balemirui ba Rooibos ba lebane le dikgwetlho tse di akaretsang ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete, jaaka komelelo, le maemo a bosa a a tlhatlhogang. Go sa tlhomamang ga mebaraka le ditlhwatlhwa tse di fetogang, le tlhaelo ya badiri. Ditharabololo di akaretsa mekgwa ya temothuo e e tswelelang, diphitlhelelo tse di tokafaditsweng tsa mmaraka le dipatlisiso ka mefuta e kgonang go emelana le tlelaemete.

Balemirui ba maungo gompieno ba lebane le dikgwetlho tse di ntsi-ntsi tse di akaretsang ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete, tlhaelo ya badiri le ditshenyego tse di oketsegang ka tlhagiso.

Mekgwa e le mmalwa e ka dirisiwang go somarela maungo, go akaretsa go a tsenya mo di koti-koting, go a gatsetsa, go a omisa, go a fedisa metsi, go a bidisa, go a apaya, go dira di jeme le go dirisa sukiri kgotsa bojalwa.

Maungo a a tlwaelegileng thata a a jewang mo lefatsheng le, a akaretsa di tamati, di panana, di apole, dinamune le magapu. Di tamati di etelela pele mo tirisong ya lefatshe ka bophara ka ntlha ya go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng mo dijong tse di farologaneng le tlhagiso e di anamang. Dipanana ke thapo e ratiwang ka ntlha ya go nna teng ga tsona ngwaga o otlhe. Di apole, di namune le magapu le tsona di mo maemong a a kwa godimo mo tirisong ya lefatshe, ka ntlha ya temo ya tsona e anamang le tiriso e e farologaneng.

Di tapole le di tamati ke merogo e mebedi e jewang thata lefatshe ka bophara ka ntlha ya o kgona go dirisiwa ka ditsela tse dintsi, boleng jwa phepo le go lengwa bonolo.

Dithoro le mabele ke di jalo tsa motheo mo temothuong ya segompieno, le thulaganyo ya dijo ya lefatshe, di fana ka dikotla magareng ga batho le di ruiwa, mme gape di dirisiwa mo di tirong tse di fapaneng tsa indaseteri ya mabele.

Wine farming ka setswana e le temothuo ya beine. Ke temo ya beine, ke go lema le go kotula di terebe ka maikaelelo a go tlhagisa beine. E akaretsa go jala di terebe le go laola masimo a tsona, go netefatsa gore di terebe di golela ka boleng jo bo siametseng go dira beine.

Mo jarateng kwa morago o ka lema merogo jaaka di tamati, lephutshi, morogo, segwete le chilisi. O ka dira gape maungo a a tshwanang le di apole mengu di perekisi le di avocado.

Ka go kopanya temothuo ya Rooiboso le dimela tsa tlhago, balemirui ba tlhama ditsela tsa mefuta-futa, ya ditshedi tse di tshegetsang teka tekano e botlhofo. Ya thulaganyo ya tikologo, ya selegae le go tlamela ka botshabelo jwa dibatana tsa tlhago tsa disenyi.

Dithoro tse di botlhokwa ke dithoro tse di feletseng. Tse di jaaka oats, moroko, rice e e borokwa, tse di nayang fibre, dibithamini le di minerale. Go tsenya mefuta e e farologaneng mo dijong tsa gago, go ka go thusa go fokotsa kotsi ya malwetse a a sa feleng, jaaka bolwetsi jwa pelo le go tshegetsa boitekanelo ka kakaretso.

Rooiboso e jalwa go tswa mo peong, e ka nna e jetsweng ka tlhamalalo kgotsa e godisitswe jaaka di peo. Magareng ga tlhakole le mopitlwe kwa kgaolong ya Cedarburg mo Aforika Borwa. Morago ga dikgwedi di le lesome le borobedi, thobo ya ntlha e diragala ka selemo. Dikala tsa sejalo di segwa ka seatla kgotsa ka sediriswa sa go sega-sega morago ga moo, di dirisiwa go sega le go thuba ka motšhini go simolola go bidisa ga tlhago. Mo go nayang teye mmala le tatso ya ona e tlwaelegileng pele e omisiwa mo letsatsing.

Pele o ka lema Rooibos o tshwanetse go itse gore e mela fela kwa kgaolong ya Cedarbug-e ya Kapa Bophirima. Mme e tlhoka tlelaemete e e rileng ya Mediterranean e nang le motlhaba. PH e e kwa tlase, mmu o ediwang sentle le pula ya mariga, o tla tlhoka go alafa di peo tse di nang le makgapetla tse di thata ka motšhini go tokafatsa go mela le go jala dipeo mariga.

Rooiboso e rotloetsa boitekanelo jwa pelo, go thusa tshilo ya dijo, go tokafatsa boitekanelo jwa letlalo, le go thusa go robala, le go laola boima jwa mmele. Ka tlholego ga ena khafeine, mme seno se dira gore e nne tlhopo e e tshwanetseng mo go ba ba bosisi mo dilong tse di tlhotlheletsang.